Ndzi nga ku swivangelo leswi endlaka leswaku mabazi ma tlakuka swo tala ku va ku ri nxavo wa petiroli hikuva nxavo wa mafurha ya movha wu va wu tshama wu karhi wu tlakuka masiku hinkwawo kumbe wu tlakuka hi lembe. Sweswo ku nga va ku ri ku va swin'wana leswi swi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tshama ti tlakukile. Xin'wana xa kona i mpfhuka loko munhu a khandziya bazi a ya eka mpfhuka wo karhi va va va kha va calculate mali ku ya hi timitara hi swona swilo leswi ni nga ta ku hi swona swi endlaka leswaku mabazi ma tlakuka kumbe tihakelo ta mabazi ti va ti ri karhi ti tlakuka hi muxaka wolowo.

Vadyuhari vo tala kumbe vakhegula i vanhu lava rhandzaka ku yingisela swiyanimoya leswi masiku lamawani emakaya ya vona ya vona va hluleka vo tala ku yingisela swiyanimoya hikuva ku va ku ri na switori swo tala leswi va muti kumbe lava va tshamaka na vona va va ka va kha va lava ku ta swi vona se leswiwani loko vadyuhari va khandziya swifambo swa mani na mani swi endla leswaku va ri karhi swi va hungasa hikuva loko va kha va yingisela va va va kha va va twa swin'wana swo fana na mahungu hikuva vadyuhari vo tala va rhandza ngopfu ku yingisela mahungu hi swona sweswo leswi swi endlaka leswaku vadyuhari va tikuma va ri karhi va kha va tsaka loko vakhandziyi swifambo swa mani na mani.

Ina a ndzi ta va pfuna hikuva mudyuhari kumbe munhu loyi a kuleke hambi o va a dyondzekile ka njhani kambe munhu un'wana na un'wana xi kona lexi a tsandzekaka eka xona hambi a ri munhu loyi a ha tsakamaka hikuva a hi hinkwaswo hi swi tivaka a hi vanhu a va beburiwangi va kha va tiva swilo hinkwaswo vo fika va swi dyondza kwala emisaveni ku va a ri mudyondzisi sweswo a swi nga ta ni nyiketa ndlela ya ku va ni n'wi vungunyiwa hikuva un'wana na un'wana u na vutivi bya yena.

Ku tlakuka ka tihakelo ta swifambo swa mabazi swa va khumba hikuva vanhu vo tala a va na a va na swilo leswi va swi tshembeke ku ri va nga tirhisa swona ku famba hi swona kumbe ku ya emitirhweni hi swona leswi vulaka ku ku tlakuka ka mabazi swi khumba vanhu hinkwavo lava va fambaka siku na siku. Ndzi nga kombisa hi vanhu vo fana na lava va tirhaka mhaka lava tirhisaka mabazi masiku hinkwawo leswi vulaka leswaku swa va khumba swinene ende swi va swi va khumba hi ndlela leyi nga riki kahle.

Leswiwani swi nga ndzi khumba ngopfu ende swi nga nakona swi nga ni khumba hi ndlela leyi swi nga ta ka swi nga ni khomi kahle hikuva mabazi hi mona lama hi va ka hi tshembele eka mona edorobeni ra ka hina se loko ma tihakelo ta vona ti va ti kha ti tlakuka swi vula leswaku na hina hi va hi kha hi lahlekeriwa hi mali. Leswi vulaka leswaku swi endla leswaku munhu a nga ha koti na ku veka mali ya yena kumbe a nga ha koti ku hlayelela kahle mali leyi a va ka a yi vekile ku va a tirhisa yona ku va a ya etindhawini swo fana na le swikolweni kumbe na le mitirhweni loko ni vulavula hi tlhelo ra ndyangu wa mina.

Swihungati swa vadyuhari swi nga endla leswaku vadyuhari va papalata ku khomiwa hi mavabyi ma muxakaxaka swo fana na van'wani vadyuhari lava tlangaka ka bolo ya milenge swi va endla leswaku va tshama va tiyile na miri wa vona wu kota ku va lwela eka mavabyi maha na maha.

Khadi ra vutlhari ri kahle hikuva kumbe ra olovisa hikuva loko u ri hakela u ri hakela kan'we a swi fani na ku hakela mali ya siku na siku hikuva a hi munhu wihi na wihi loyi a kotaka ku khoma mali hi ndlela leyi faneleke.

Leswi swi endlaka leswaku ku va na ku kokela endzhaku eka swihahampfhuka i ku va hikuva swihahampfhuka swo tala swi tirhisa netiweke leswi endlaka leswaku loko netiweke ku nga ri hava swihahampfhuka a swi swi koti ku tirha ntirho wa swona hi ku olova kumbe ku haha hikuva swi nga ha hetelela laha swo tala swi bulukaka kumbe swi ya hlangana emoyeni leswi swi nga lavekiki hikuva swi va swi khandziyisile vanhu vo ya etindhawini to hambanahambana.

E-e ndzi vona swi nga fanelanga leswaku vakhandziyi va tlakuseriwa tihakelo ta mabazi hikuva vakhandziyi vo tala va va va tshembele ka mabazi leswi vulaka leswaku vo tala loko va hola va veka mali yo khandziya mabazi laha loko mali yi va yi kha yi yi yi tlakusiwa swi vula leswaku va ya eku xoteni kumbe va ya eku kayiveleni ku fikelela tihakelo leti mabazi ti ma va ka ma tlakusiwile hi wona leswi vulaka leswaku ku tlakusiwa ka mahakelelo i swilo leswi swi nga riku kahle kumbe ni nga swi voniku kahle.

Ndzi vona leswaku ku fanekele ku thoriwa vatirhi lava va nga kotaka ku va va tirha ntirho lowu hikuva n'wanakuloni na yena wa fana na loko a ri n'wana laha swin'wana a nga kotaka ku swi fikelela kambe swin'wana a va a nga koti ku swi fikelela swo fana na ku tlulerisana ka mapatu swona swi kahle kambe swi na vunghozi swinene hikuva na yena u va a ha ri n'wana loko a tlulisa n'wana wun'wana leswi vulaka leswaku na yena a nga ha bayiziseka laha va nga tikumaka va tlumbiwile hi mimovha kumbe va ri ekhombyeni ra ku tlumbiwa leswi vulaka leswaku ri ku fanekele ku thoriwa vanhu lava va nga kotaka ku tirha ku tlurisa vana mapatu.

Swi ya na hi ku ri lani ni fikaka ni wisa kona ni va ni wisi kwihi kambe tindhawu to tala ti va ti ri na tikhamera loko ku ri tindhawu ta le madorobeni laha ni nga ha kotaka ku ya ni ya ni ya vona leswaku xikanyakanya xa mina xi yiviwile hi mani naswona a mbarisa ku yini. Masikulamawani swa koteka ku kuma vuxokoxoko bya munhu hikuva u tirhisa xikandza xa yena leswaku u kota ku pfuneka kambe loko ko va ku ri emakaya a ku na nchumu lexi ni nga ta xi endla hikuva ku ta va ni kha ni nga swi tivi leswaku xikanyakanya xa mina xi na mani hambi no ya ni ya mangala emaphoriseni a ndzi tshembi leswaku va nga ndzi pfuna hikuva vuxokoxoko byo tala byi ta ka byi nga ri kona ku kuma xikanyakanya xa mina.

Lexi ndzi nga xi endlaka loko ndzi ri eku fambeni ekusuhani na patu ku va ndzi kota ku kuma vuhlayiseki xo sungula i ku va ndzi nga vekeli ti-earphone laha swi nga ta ni endla leswaku ndzi yingisela ngopfu tinsimu ku tlula timovha laha ni nga ta ka ndzi nga koti ku twa timovha loko ti ri karhi ti ta hi le ndzhaku kumbe emahlweni hambi ku ri ti kha ti ri karhi ti ba tibele. Xin'wana xa kona i ku va ni tirhisa riqingho ra le nyongeni loko ni ri karhi ni kha ni famba epatwini hikuva swi nga endla se ni va eka riqingho ra mina ku tlula ku va ndzi languta epatwini laha swi nga ni vekaka eka eka nghozi ya ku tlumbiwa na hi mimovha leswi swi nga riki kahle.

Mina ndzi nga tirhisa bazi ra Intercape hi mhaka ya ku ri i bazi leri ri fambaka hi ku hatlisa swinene leri ri ku fikisaka laha u yaka kona hi ku hatlisa. Ina swo mona ma hambana na tihakelo ta mona ma hambana ku ya na hi ku munhu u suka exifundzeni xiya a ya kwihi kambe bazi ra Intercape ni vona ku ri bazi leri ndzi nga ri hlawulaka leswaku ndzi famba hi rona ku ya eka xifundza xin'wana swo fana na Gauteng ku ya Mpumalanga laha ndzi nga kotaka ku hatlisa ndzi fika hi tiawara to karhi ndzi nga dyi nkarhi wo wo leha ndza ha ri epatwini.